Ku sungula ni fane ni ehlisa moya kusuka kwalano ni fane ni fonela ku ri ndzi kuma vanhu va nga ta ni pfuna ku fana na switirhisano swa swa swa mfumo ti ti ti-ambulance na maphorisa.

Va ndyangu vo va swi khutaza swo na ku ri u fane a vulavula na munhu a nga ta swi kota ku ri a ku pfuna loko u ku ri na munhu loyi a or u nga laheriwa hi yena va va va va swi katekisa swilo swoleswo.

Mehe ni vona swa ku tirhisa ndlela ya manguva hi yona yi antswaka instead ku ri munhu a tirhisa ndlelo leyi ya xintu.

Ku va na swihambukelo swa vona swi tiyisisa vundzhuti na ku ri va va swi kota ku ti yimela vanhu.

Na pfumela vusweti bya hoxa xandla eka vuvabyi bya miri eka vanhu lavatsongo hi ku hunguta ku kuma swakudya leswi nga na rihanyo na mati a tengeke nhlayiso wa wa rihanyo i swiyimo leswi swi nga faneleka swa vutomi.

Ina mfumo wu endlile nhluvuko eka ku lemukisa hi HIV ku tirhisa matshalatshala, ku kambela na na minongonoko ya vutshunguri kambe mitlhontlho ya ya ya ha ri kona eku fikeleleni ka miganga hinkwayo ku hunguta ku soriwa na ku tisa dyondzo leyi nga emahlweni.

Eswakudya leswi nga rich i ti-omega three, ti-protein, ti-vitamin na ti swa ku fana na nhlampfi, ematandza, ti ti tindluwa na na na na na na inana na na na na mixelo na swilo swa ku fana na miroho swa pfuna ku ri ebyongo bya n'wana a ha dyondzaka ku ri a kula.

Swa laveko ku ri u byela vanhu ku ri u khomiwe hi COVID-19 xivangelo i ku va ku ri vanhu lava nga kusuhi na we or va nga fika kusuhi na we nkarhi loyi u kuma ku ri a wu nga ti a wu nga ti twi kahle vanhu lava va va famba va ya check-a ku ri va nga va nga va nga endli ku ri vuvabyi lebyi byi fika ka vanhu van'wana swi swi hundzelela.

Swilo leswi lavekaka ku fana na ku i nhlayiso ya rihanyo na na na loko ku ve ka ku va na swilo swi nga ta va pfuna futhi na na na na dyondzo na swifambelano transport na na loko ku ri laha va tshamaka kona or laha va fambelaka kona infrastructure ya kona i ndhawu ya kona ndhawu ya kona ya swi kota ku ri i va pfuna ku ri munhu a nga a nga a swi kota ku ti hlayisa a swi kota ku ti endlela.

Ni yi twile mhaka leyi ku ri ku na mirhi ya xintu ya swi koti ku horisa mavabyi yo fana na HIV na AIDS na kankere cancer mara mehe ku tiva munhu hi vumehe a ni swi tivi ni tiva ku ri swi antswa ku ri munhu a tirhisa emirhi a nyikiwe hi mfumo na leyi yi nga yi nga langutisiwa etindhawu to fana na ti-laboratory ku ri ya swi kota ku tirha na yi pfuna mavabyi ya tani.

Mehe ni vona nga ku i problem ya infrastructure phela emakaya a ku fani na le edorobeni ku ri xitrata lexi hi ta ku lexi i Semon street-i lexi i i i i Commissioner street, emakaya i switirata a ku na ku ri xitirata lexi i mani. Ku na xitirata xa xikontiri ku na tindhawu tin'wana a swi fani switirata. Ni vone ku ri xivangelo ku ri tiambulense ti teka nkarhi ku ri ti ti ti fika endhawini i xivangelo xo xelexo.

Ku cinca ndlela ya vutomi lo ku laveka . Munhu u fanele a hunguta swilo swa ku fana na munyu na na leswi swa ti takeaway swa antswa munhu a a vona ku ri u fane a dya swilo swi nga ri na munyu wa ku tala, an'wa mati ya ku tala ngopfu ku ri ngati ya yena yi swi kota ku ri yi ti yi ti yi ti basisa yoho n'wini.

Loko u nga teka maphilisi a wena hi mfanelo swi swi cost-a ku ri munhu a nga holi hi nkarhi lowu a a hlayeriweke hi dokodela na koho a a ti dlaya futhi. A swi tshamisekanga ku ri munhu a nga teki tiphilisi ta yehe hi mfanelo. Vanhu va fane va teka tiphilisi hi mfanelo, munhu loyi wa dokodela loko a nyika tiphilisi wa swi tiva ku ri loko wo nwa philisi leyi hi masiku ya mune leri ra vuntlhanu a swi vuli ku u horile manjhe loko u nga teki tiphilis ta wena wa wona ku ri u endla nkingha yi kulukumba ngopfu.

Mehe ni nga vutisa swilo swo fana na ti side effect na ku ri na ti na na na na na nkarhi ku ri loko ni teka swilo swa so loko ni teka philisi ri tirha njhani loku ni jovha ni jovha malembe mambirhi or ndzhaku ka malembe manharhu loko ni hoxa swilo leswi va ri i yini implant ni tshamba lembe rin'we or ni tshama malemba mambirhi swi tirha njhani ni nga vutisa swa ku fana na swo swa leswo.

Exikolweni va nga antswisa ku ri va endla leswi nga na nkoka ku ri swi swi swi tsakisa vanhu like swi va tsakisa vana nakoho ku ri va va va teka vana lava va va vutisa ku ri voho va nga lava yini loko va heta ku vutisa vana lava ku ri voho va nga tsakela yini va swi kota ku ri va swi replace-a na swilo leswi nga na mpfuno ngopfu.

Swi nkoka ngopfu leswaku munhu loyi a nga humeleriwa hi mhangu eka movha la va nawu a nga a nga nghena enkingheni va nawu u fanele a tshama ku ri maphorisa va swi kota ku ri va fika kwalano va teka vuhlatswelo tisela na ku ri munhu loyi a nga swi vona leswi nga endleka ku ri ku endleke yini and ku ri na vona va swi kota ku ri va vona ku ri i mani a nga oxa.

Mehe ni vona ku ri ku fanele ku antswisiwa vu vulawuri bya swikombiso swa ti magondzweni nakoho ku tirhisa thekinoloji ya ti GPS ku famba tindlela leti nga ti nga hantlisa swinene na ku tiyisa minkarhi ya ku hlamula hi hi ku hantlisa.

Vadyondzisi va nga pfuna ku ri va tirhisa swakudya ka ti ka ti lesson ta vona to fana na ku sayense na metse na health-i na ku ri va vatirhisa swilo swo ku ri swo kombisa ku ri loko u dya so u ta va u ri so loko u dya so u ta va u ri so, I think subject subject ya kona va yi vita ku ri i natural science loko ni nga hoxanga ka ka ka vana lava nga ka phase leyi ya ya ya kusuka ka grade four ku fikela ka grade seven.

I fane i nga mu heleli mbilu munhu wa koho and na nakona i lava na dyondzo ku ri munhu wa so loko a va na ti-fits ta yena i fane i endla yini u nga n'wi heleri mbilu munhu wa tani.

Vukorhokeri bya xihatla byi nyika nhlamulo ya xihatla ya swa vutshunguri ndzilo na maphorisa ku ponisa vutomi na ku hunguta ku onhaka na ku nyika nseketelo hi nkarhi wa swiphiqo ku tiyisisa vuhlayiseki bya vaaki na vuhlayiseki.

Mfumo wa Afrika-Dzonga wu nyika swipfuno swa vaaki swo fana na swipfuno swa nseketelo wa vana, swipfuno swa mudende swipfuno swa vulema mimbuyelo yo yaku pfumaleka na mintirho na mpfuneto wa nhlayiso ra rihanyo ku seketela vaakatiko lava nga sirhelelangiki.

Swi hunguta mavabyi, swi hunguta mavabyi especially loko swi fika ka vanhu va va va vavasati swa ku fana ku ri wanuna a nga swi koti ku ri a a hundzisa swa ku fana na ti-HPV, ti-HIV, ti-STD swa swa hunguteka.

Vanhu va ti-taxi na vanhu va ti-queue marshal swi nga koteka ku ri maybe ku va na ti-taxi to to hlayiwa ku ri leti i ta vanhu lava nga lava nga tirhisa va tirhisaka ti wheelchair ni vona ku ri swi nga antswa ngopfu na vanhu lava ti-queue marshal va pfuna na vona.

Swi antswisa ku ri tiphilisi teteleto ti swi kota ku tirha that's why loko dokodela a ku byela ku ri fane teka nkarhi wa so swilo swa ku fika na lani loko a fane a teka five mililiter hi four o'clock u fanele a wu teka five millileter hi four o'clock ku ri murhi lowu u ta swi koti ku tirha.

Swi ta vavisa ngopfu leswi ku ri a hunguta ku ri vanhu va nga kumi ku ri mirhi leyi ya HIV swi ta onha ngopfu because vanhu va nge swi koti ku ri va va kuma mirhi ya vona vanhu va le Afrika-Dzonga va tshembe ngopfu ku ri loko vanhu lava va le handle, international funding leyi i ta swi kota ku ri yi pfuna ku ri yi hunguta levhele leyi ya HIV.

Mehe ni vona ku ri a yi nelanga a yi fikeleli laha ku fana na le dorobeni vanhu va swi kota ku ri leswi va kumeka kuma ku ri munhu i tirha ka phurayivhete mara i fane a pfuna vanhu va le va le tikweni a a nga a nga swi koti na laha va nga kona tindhawu ta kona ti le kule na le dorobeni a va fikeleli.

Hi ku tiva ka mehe va ri mirhi ya xintu ya swi kota ku pfuna leswa swa mavabyi ya manguva loko ni ri tano ku na loko mo langutisa ka ka ti pulatifomo to fana na Twitter na X mara hileswi ni swi twaka a ku na munhu ni mu tivaka mehe straight va vula tano ku ri swi kona sweswo ku fana na ti sour soap, , ti ti ti apricot seeds va vula tano loko ni ni loko ni hlaya ka social media.

Vanhu va tirhisa swilo swa ku ri va va tirhisa ndzilo straight na tipharafini hi swona swi endlaku ku ri ndzilo u va ngopfu.

Vanhu va khale a va tiva ku ri munhu wa basisiwa loko u nga basisiwanga swi vulwa ku ri u ta landzeriwa hi tibadi na wehe na ku lova u nga lova.

Ni nga va byela ku ri a yingisela dokotela a teka tiphilisi ta yena hi nkarhi wa kona.

A ni tivi ngopfu hi chukele mara ni nga hlamusela munhu ku ri i fanele a yingisela dokodela wa yena ku ri i na chukele ya njhani i na diabetes one or i na diabetes two, chukele yin'we kumbe chukela mbirhi.

A swilaveko ku ri u hlanganisa mirhi mimbirhi for for for

Mehe ni nga pfumela ku ri ni vona munhu wa xintu xivangelo i ku va ku ri maybe a nga va na nhlamulo ku .

A va swi koti ku ri va hanya emahanyelo ya kahle va n'wa byalwa ngopfu, a va dyi swilo swa ku hanyisa.

Mikhuva ya ku dya kahle exikolweni yi nyika swakudya swa nkoka leswi tlakusa ntirho bya bya byongo na ku tisa mpimo ya matimba na ku ku kongomisa ka ka ka swichudeni.

Swi nga antswisa ku ri loko titliliniki ti va na vanhu va ku hlayanyana ku ri leswi swa ti-queue ti nga vi ti nga tali.

Emfumo i nga teka magoza ku ri i a a hoxa mali ka ka ka ku akeni ku ku ku ku endleni ka mintirho na ntirho etindhawini leti nga na vanhu vo tala ngopfu.

Mehe ni nga byela munhu a wo xavisa tiphilisi ti nga ri nawini ku ri a nga ti teki xivangelo ku ri tiphilisi teteleto a ku tiviwi ku ri ti ti ti ti langutisiwe kahle, ti hloriwe kahle ku ri hi tona or hi tona ta ntirho wolowo a ku na xitifiketi a ku na munhu munhu loyi a ti xavisaka a nga swi tivi ku ri i xavisa yini a nga swi dyondzelanga.

A nga sungula ku ri a ti lulamisa miri a famba or a tsutsuma a endle leswa ku ti na ku a langutisa swakudya swa yena ku ri a swi na mafurha na munyu wa ku tala na chukele a nga dyi chukele ngopfu, a nga dyi mafurha ya ku tala na swo swa tani swilo swi nga ta antswisa vuhlayiseka ka mbilu ya yena.

A ni voni ku ri yi enerile mehe.

ku ri ku va na vanhu lava nga kona va nga va va swi koti ku ri va va endla ntirho ku ri va hlamula tifoni loko vanhu va va va fona va va va va va lava ku ri va pfuniwa.